Kgetlho la ntlha fa ke ne ke palama sefofane ke ne ke ikutlwa ke le motlotlo ebile ke thabile thata. Ke ne ke fofela go tswa kwa motseng wa Mafikeng go fitlha kwa Joburg.

Nna toro ya me ya go pagama sefofane ke go pagama sefofane se se tona go di gaisa tse tsotlhe mo lefatsheng e leng Airbus Three Eighty ka gonne ke setse ke pagame tse dingwe, nna ga ke tshabe go se pagama.

Dibese tsa mo toropong ya me ga di tsamaye ka mokgwa o ke ratang ka teng. Di tsamaya fela ka nako mme fa e ka go feta o ka iphitlhela o le mo mathateng a mantsi. Nka rata gore di okediwe mme di tsamaye ka nako nngwe le nngwe.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

Motho o nna mokgweetsi yo a siameng wa bese ka go kgweetsa ka polokesego, go nna le botho, go dira ditsela sentle, go itsese le go thusa, go nna o le mo mosimaneng fa o le mo tseleng le go laola maemo fa go na le mathata mo beseng.

Fa bakgweetsi ba dibese ba le seteraekeng, batho ba ba yang kwa tirong ba tlhoka dipalangwa tse ba di tlwaetseng, ebile ba latlhegelwa ke madi a bona.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng ka gonne di tlhomamisa maitemogelo a a siameng a bapalami, di tokafatsa ditsela, di laola dipalo tsa batho le go fokotsa go diega mo ditseleng. Fa bese e ka nkema dinao nka tlhomamisa ditaelotsela, ka lebelela lenaneo la go sa diege, ka leletsa kgwebo ya dibese, ka batla e nngwe kgotsa ka ipatlela mokgwele o mongwe.

Ee, nkile ka siiwa ke bese ka fa ba ne ba le seteraekeng, di sa tsamaye sentle, ba ne ba sa berekise dibese di le di ntsi, ba berekisa tse di nnye.

Ee, go ne go na le dibese mo Soweto ka nako e e fetileng. Go ya ka ditlhotlho dingwe tsa dibese tse di neng di direla mo Soweto ke tsena, Patco e ne e direla mo soweto go ya toropong e kgolo ya Johannesburg le go boela gae. Metro Bus e ne ya dira ditsela tse dintsi tse di tsamaelang mo Soweto go ya metseng e mengwe mo Johannesburg. Re A Vaya, bese ya maemo a a kwa godimo e e direlang mo tseleng ya go ya toropong e kgolo ya Johannesburg. Fa go na le ditshupetso tsena, bapagami ba a diega kwa ditirong le go se dire, ga ba tsamaisiwe ka nako, go tlhokega le botshepegi.